Mona o buwa le moreki wa network ya MTN. Ke rekile data ya mashome a mararo hora e fetileng mme e fedile ka pele ka potlako. Ke soka ke e sebedisa hakalo mme ke kwatile hobane ha ke ya kgotsofala ka tshebetso ka tshebeletso eo, ke ne ke kopa ho fumantshwa thuso ka hore na ebe ke etse jwang kapa hona ho ka thuswa jwang ho fumana data eno e ileng le metsi fela jwalo empa ke sa e sebedisa le hakalo ka nako e kgutshwanyane.

Tsela e nepahetseng ya ho boloka data ke hore motho a ithekele data e sebetsang bosibu e sebetsang le motshehare. Ka tsela eo jwalo o tla kgona ho boloka data e leng hore wa tseba motshehare. Ha o kgone ho sebedisa data ya bosiu mme motshehare ha o kgone ho sebedisa data ya bosiu.

Data bundle ya ka ke e reka ka konteraka DSTV mme e ngata haholo hoo ke kgona ho e sebedisa nako e kabang kgwedi kaofela feela mme e boloka le tjhelete. E na le data ya bosiu le ya motshehare mme data ya motshehare ha e sebetse bosibu le data ya bosiu ha e sebetse motshehare ka hoo e kgona ho nka nako.

Moputso ha o nyolohe mosebetsing, empa data e ya nyoloha nako le nako mme seo se baka kgaello ya ditjhelete. Hobane jwale ho tlo ba boima hore motho a kgone ho reka data jwalo ka pele hobane ke eo e nyolohile mme e tla ntsha motho budget-eng.

Ke fumana molaetsa o reng data e se e tlo fela hara mpa ya bosiu, empa ha ke ke ka e sebedisa hakaalo. Ke ne ke botsa hore ebe bothata ke eng ho data e fela ka pele ka lebelo le potlakileng jwalo empa ke sa e sebedisa, ke ne ke kopa ho fumantshwa thuso. Ho lokiswe taba ena na mohlomong ke phoso ha re no tseba, empa yona ha ke ya e sebedisa hakaalo hore ekaba ya fela ka lebelo le potlakileng tjena, mme ke ya e hloka data enono.

Matsatsing ana nthwe ngwe le e nngwe eo re etsang e hloka data e bile ya tura mme le tlhokeho ya mosebetsi e hodimo. Batho ha ba na tjhelete mme mmuso re kopa thuso ka ho abela baahi data ya mahala e tlaba nolofaletsa bophelo. Batjha ba kgone ho apply-la mesebetsi le di-university mme le batho ba kgone ho kgokahanya le tsa di-internet ho etsa maphelo a be bonolo.

Mo ke dulang teng ha hona moo ho rekiswang data mme ke bona monyetla wa kgwebo ke nahana ho iqalla kgwebo ya ho rekisa airtime ya mohala le data mme ke monyetla o motle ono wa kgwebo hobane ha hona moo di tholahalang teng empa di fumaneha toropong nna ke di atometsa ho baahi mona motseng.

Ngwana o ne o bapala ka ka o bapala ka mohala wa ka mme ho ne ho ena le data mona mohaleng mme o eqedile data ena ya ka, mme ha ke ya kgotsofala ka seo se entseng sa ho qeta data ya ka ke ne ke hloka ke tlo e sebedisetsa mabaka a bohlokwa mme o e qetile nka tjhelete ke ena o tsamaye o ye lebenkeleng o dule mpatlela yona hape data eo.

Ke ne ke rekile data ya mashome a mahlano mme ke e kentse e sokodisa ho kena mme ke kopa fumantshwa thuso hore na ebe bothata ke eng kapa re ka e lokisa jwang hoba ke ena e kene le bopaki ke bona bo felletse.

Ntho ya pele ke tlo update-a phone. Ya bobedi ke kene di-application tsa ho buwa le batho ke ba ke ba hloko ba elelliswa hloko hore ke fumaneha mohaleng mme ba hlokang ba tla nfumana mohaleng. Ekaba WhatsApp kapa yona buka ka sefahleho.

Ke founa tje ke letsa tjena ke na le tletlebo ka data ena e felang ka pele. Data ena ha e dule ha se le kgale ke e rekile ha ke ya e sebedisa le hakaalo empa e fedile. Ke ne ke kopa le nyolle tshebeletso tsa lona. Le lokise le bona bothata bona hobane kannete ha re na kopa ke ho reka data ha ho na nako le nako data ya tura re kopa le lokise ditshebeletso tsa lona mme le lokise le bothata boo bo etsang data e fele ka pelenyana.